Xa ungumlimi okanye ufuna uba ngumlimi umlimi wayo nantoni na kufuneka uwukhathalele umhlaba oza kutyala kuwo uqinisekise ukuba umhlaba wakho uklinekile, uqinisekise ukuba umhlaba wakho unako ukudla ukwenza ukuba izityalo zakho zikhule kakuhle. Mna into endincedileyo kukuzinkcenkceshela ngamanzi ngokwaneleyo, kukuzikhusela kwizinambuzane, kukuqinisekisa ukuba ndingena umhla nezolo egadini, ndiqinisekise uba zihlakulelwe kwaye zikwisimo esamkelekileyo nesimo esiqinisekisa ukuba ndiza kuthini, ndiza kukwazi ukufumana ukudla kuzo izityalo zam. Into enzima, kube nzima ke utyala kuxa umhlaba wakho ungavumi, kuxa ungazikhathaleli izityalo zakho, akulungi nto zifuna ukunkcenkceshelwa ngexesha lonke.

Zikhona zona izixhobo zokuthi zithintele okanye zikhusele imfuyo xa zihlaselwe sisifo kodwa azanelanga. Uyofumanisa uba ziyafunyanwa kwisigaba sokuqala kodwa ngokuye ixesha lihamba bakhona abantu abaye bangazifumani ukuze bakwazi uthintela ezabo iimfuyo. Azifikeleleki kumntu wonke. Zifunyanwa ngabo bathile. Abantu abasemacaleni abazifumani, nabantu abakude nemithola-mpilo okanye iindawo ezinamathuba baye basokole, ziphethe iimfuyo zabo mhlawumbi zisifa ngenxa yokunqaba kwezithintelo.

Ndicinga ukuba bendingakhetha ispinatshi nekhaphetshu. Zombini ziluhlaza umzimba uyazidinga, kwaye ke zinamandla ekuncediseni umzimba uvuseleleke uhlale usempilweni, ukhusela nasezifeni nolusu luba luhle. Ndinganomdla wobona ukuba kungangaphuma ntoni xa zinokudibana zombini, kwaye ziyelelene. Zezona nto bendingazidibanisa. Ndiyazithanda futhi zombini and zikhula fast zikhula ngokukhawuleza zombini. Zezona zindenza umdla ndicinga ukuba bendingadibanisa zona ndibone ukuba yintoni engaphuma xa zidibene.

Into eyenza kube lula ukutyala itswele liyakhawuleza ukhula, alidingi ukhathalelwa kakhulu. Lidinga nje umhlaba ochumileyo, unkcenkceshelwa, ukukhuselwa kwizinambuzane. Emveni koko liza kuchuma nje kakuhle. Kwaye lihlala lidingeka ngoba lisebenza rhoqo. Ukuba ngumfama wetswele awungomntu oza kuba nexhala lokuba uzolenzani, ngokuba uhlala ekhona umntu olidingayo njengesityalo esihlala sidingeka ngenxa yokubaluleka kwalo ke. Lixabiseke kakhulu, umzimba uyalidinga, liyaphilisa izifo ngezifo, liyawuklina umzimba, linamandla kakhulu.

Ndiva kabuhlungu yaye xa ndicinga uba abantu abaninzi abakabuyiselwa imihlaba yoobawomkhulu babo. Ekugqibeleni indlela ekwathathwa ngayo umhlaba ayiphucukanga kwaye ayikho ntle. Bekukuhle xa urhulumente ebesenza iinzame zokubuyisela umhlaba kancinci kancinci ukuze wonke umntu oye walahlekelwa ngumhlaba ngohlobo olungaphucukanga engakhange abenanzuzo, akwazi uxola akwazi futhi ukufumana into okanye, ukuba yimali okanye kubuyiselwa umhlaba njengokuba ingumhlaba, akwazi kumntu uqala into entsha ngamandla oobawomkhulu nootatomkhulu bakhe.

Uhlutho lomhlaba lamcinezela kakhulu umntu omnyama. Sithetha nje namhlanje abantu abamnyama bangabasebenzi kwiifama ezamabhulu okanye abantu abamhlophe. Ngoku ke bendinomdla mna ukuba bekungalungiswa le nto yomhlaba ungaxuthwa kodwa ubuyiselwe ngohlobo olunesidima nolutheni, nolucingela bobabini abantu ababandakanyekayo kulo mba. Kuba kaloku ngoku ayikho mnandi into yokuba umntu azifumane sengumsebenzi kumhlaba woobawomkhulu bakhe, angabi nayo nendima evakalayo ayidlalayo kuphuhliso lweli lizwe. Ngoba kaloku akananto ngento yakhe eyathathwa kuye ngohlobo olungaphucukanga. Bekungakuhle ukuba ingalungiswa le nto ukuze abantu abamnyama baqeqeshwe ngeendlela zokuphatha nokuba ngamafama ukuze umhlaba ubuye kancinane kancinane.

Ndithanda iimbotyi eziluhlaza ezikhenkcezisiweyo. Ndikholelwa ukuba zezona zinesondlo kwaye azikhange ziphroseswe kakhulu, and ndingumntu nje ozithandayo nje izinto ezingakhange zibe zifakwe enkonkxeni ukuze zihlale zigcinwe zizizo. Ngoko ke, ndiyazikhetha iimbotyi eziluhlaza ezikhenkcezisiweyo, zezona zinesondlo. Kum zimnandi futhi ziyadleka because ndingumntu othanda ikhona i-dish ebizwa ngokuba yibhawuli yefishi kodwa yona enezi mbotyi ziluhlaza zixutywe ne avokhado nezinye ke izinto. Ndihlala ndiyithanda, ndiyobonwabela kakhulu.

Utyiwa kwezityalo lwasendle ndisesiphakathini ngoba ndinenkolelo yokuba azikhuselekanga zonke. Zikhona eziyingozi njengoko kungekho mntu oye wahamba wayozivavanya atsho ke ebantwini ukuba ezi ungazitya, ezi azityiwa. Ngoku umntu ozohamba ayotya izityalo zasendle zikhona ezizoba yingozi ezithi xa zifika emzimbeni zilimaze umntu, mhlawumbi zisebenze njengetyhefu. Zifane zibe ngcono xa zingamachiza ixesha elinintsi because xa uzitya njengamachiza awuzityi okokuba utya ukutya. Utya nje umlinganiselwana omncinane ngoba izityalo zasendle awukwazi ukuzikala uqiniseke ukuba esi isityalo xa ndisitya olu hlobo andizuba sengozini okanye ndizoba, so kungcono xa zisetyenziswa njengamayeza.

Indlela yokuqala uye ujonge xa uyozivulela kusasa. Xa ingaphilanga imfuyo yakho uzobona ngoba ibe isalele ngexesha lokuvuka. Noko kaloku izilwanyana zivuka kuqala kunabantu. Okwesibini, nohamba kwayo izawucothoza ubone ukuba hayi mani iyacothoza le gusha okanye le nkomo iyacothoza. Ufumanise futhi ayidli nodla. Iyahamba nezinye igobe kodwa ayidli ayinamthamo ungako namanzi mhlawumbi ayiwaseli. Xa ungumntu onomqaphela ubona njalo ke ngendlela eziphethe ngayo. Ngokuhamba kwexesha ubone ke ngoku ukuba nalapha emzimbeni iye incipha, incipha, incipha. So, ndicinga uba xa ungumntu oneliso lokhozi neliqaphelayo uzobona nje ngendlela eyenza ngayo izinto akusafani nasekuqaleni.

Xa ungafundanga akukho lula ukuba uxoxe uzicelele umvuzo ongcono, ngoba awunawo amaphepha azawuxhasa iintetha zakho. Njengokuba amaphepha emfundo exhasa ukuba unolwazi nyhani okanye uyayazi le nto uthetha ngayo. Okwesibini, yanga bekungakho indlela yokubacingela. Noko umrholo ibe ngumrholo noko owamkelekileyo. Ngokuba imirholo efunyanwa ngabantu basefama mincinane kakhulu xa uyilinganisa nemisebenzi abayenzayo, ngokuba benza imisebenzi engaphaya kwemirholo abuyirholayo, kwaye basetyenziswa kakhulu ngohlobo ngamaxesha uze ubone ukuba luphantse lasondele kucinezelo lwabantu okanye kwi-slavery. So, bekungangcono xa benocingelwa, noko imirholo ithi inyuke kancinci ngoba imisebenzi mininzi eyenziwa pha, mkhulu umsebenzi owenziwa ngumntu osebenza efama.

Iindawo ezingena mvula kakhulu yiNorthern Cape, Eastern Cape, Western Cape, KwaZulu-Natala. Imvula inokunetha kancinci kwezi ndawo kungakumbi iNorthern Cape, isimo sezulu sihlala sitshisa kakhulu, kwaye ke iifruthi nezinto ezifane zikhule apho zii-citrus fruits, izinto ezifana neeorenji, iigwava, iilemonzi, kunye nee-nuts ama-walnuts, ii-almonds ii-bush beands because zona ziyamelana nobunzima bemo yezulu kunye nemvula nje engaphezulwana kwencinane. So, zezo ke iindawo ezitheni ezi zome kakhulu kodwa ezinezinto ezikhulayo nokuba imvula itheni inqabile.